Ngombono wami, i-Artificial Intelligence ayinciphisi izidingo zabasebenzi ekulimeni, kodwa ibanikeza izindlela ezintsha zokusebenza kalula ukuze abasebenzi bangagcilazeki. And futhi iphinde ibuyise amathuba emisebenzi ngoba izinto ey'zobe zisetshenziswa zizodinga abantu ukuthi bakwazi ukuzisebenzisa. Uma mhlawumpe kukhona imishini elethiwe ukuze lisetshenziswe ku-agriculture. Lokho kwenza ukuthi inani lomsebenzi lisheshise indlela abalimi abezobe besebenza ngayo, izobe iyindlela elula futhi ephuthumayo. Lokho kuzokwenza ukuthi abalimi bakwazi ukukhiqiza izinto ngokwenala.

Uma bekunehlelo lukahulumeni oluhlinzeka ngoxhaso lwezimali, phecelezi i-financial support, abalimi abafisayo endaweni yangakithi bebengathanda ukungenela kulo mkhanka wezolimo. Ngoba imali izobasiza ukuze bakwazi ukuthenga imbewu eyanele, bakwazi nokuthi balime bakhiqize iy'thelo eziyinala. Nalaba abangenayo indawo yokulima leyo mali ingabasiza ukuthi bathole indawo la bazokwazi ukulimela khona. Baphinde futhi bakwazi ukumema amanye amalunga omphakathi afuna ukulima, kodwa angenalo usizo mhlampe ngey'ndaba zokuthi imbewu itholakala kuphi, bangalimela kuphi? Leyo mali ingabasiza ukuze bakwazi ukuxhasa nabanye abalimi abahleli, abangenzi lutho.

Izinselele umlimi engase abhekane nazo uma enquma ukuthi yiziphi izitshalo azoshintshanisa, kungalawulwa isimo sezulu noma kungalawulwa umhlabathi ukuthi usuke uvundile noma usuke ungavundanga. Esikhathini esiningi iy'nselele abalimi ababhekana nazo, ukuthi abanazo izinto ezingasetshenziswa ezizosiza ukuthi kukwazi ukutshala nokushintshanisa ngendlela esheshayo, ikakhulukazi uma abantu badinga ukudla okuningi. Noma kunenani elibekiwe lokuthi iy'tshalo kumele ukuthi ngesikhathi esithize sibe zibe sezilungile ukuthi zingadliwa abantu.

Isipiliyoni sikagogo wami ngovolo esivusa imizwa enamandla, ukuthi zonke izimpahla ezenziwe ngugogo zinhle, futhi zisibuyisela emasisweni lapho izingubo zingabizi futhi zenziwa ekhaya. Lokho kusho khona ukuthi imali izoba khona ngenxa yokuthi ayisetshenziswa kakhulu ey'ntweni ezifana ney'mpahla noma ney'ngubo zokugcoka. Lokhu kusipha umqondo wokuthi abantu abasendulo bebe nekhono, futhi bebe thola izinto kalula, ngoba umsebenzi wezandla iyona nto ebisemqokwa kubo futhi zibalulekile kubo ngoba lokhu kubonisa imvelaphi yabo futhi kubabonisa kubonisa abanye abantu ukuthi baqhamuka kuphi, indabuko yabo.

Ukuhlola umhlabathi owomile noma ophukile, kumele kube into enziwa mihla namalanga. Ukuze umlimi agweme izimo ezifana ne-hydroponic, abalimi bangagwema ukusebenzisa umhlabathi ongavundile noma bangeza namanye amasu ukugwema i-hydroponic. Bangazenzela umanyolo, bawusebenzise kuleyo nhlabathi. Lokho bangakwenza ngokuqiniseka ukubeka izinsalela zemifino zize zibole bese bazisebenzisa ukwenza umhlabathi uvunde. Futhi uwamukele amanzi ngendlela okuyiyonayona.

Izinzuzo ezitholakala kwiwayini eli-organic phezu kwewayini elivamile, conventional, ukuthi lona likhandwe ngezinto zemvelo futhi akusetshenziswa izinto ezifana namakhemikhali ukulikhanda. Lokho kusho ukuthi kuyimvela kancane ukuthi liphathe kabi isimo sokuphila kulabo abaliphuzayo. Lidabuka emhlabathini ongaxubiwe nezinto zesimanjemanje, okusho khona ukuthi lenziwe ngamagilebhisi aphuma emhlabathini ovundile, umhlabathi iwona oyenziwe ngezinto zasendulo ezifana, ezifana ney'thelo noma imifino esetshenzisiwe.